Umngqusho singamaXhosa kunye ke namaZulu siyawuthanda kakhulu. Umngqusho ndiyawuthanda kakhulu ngaphandleni kokuba ke uthatha ixesha xa uwuphekile kodwa ke ubumnandi bawo, hayi madoda, xa sowugqibile uwupheka. Iimbotyi kunye nomngqusho, ogqiba uwufake itumato sosi, owu kwehla ngomgogodlo. Umngqusho ndiyawuthanda kwaye ndiyawutya. Usapho lwam nabantwana bam, nabo bayawuthanda, bayawutya umngqusho.

IBhayibhile ke eNgcwele ithi, xa indoda itshatile iya kushiya umama notata wayo incamathele kwinkosikazi yayo. Intsha ke le nto le yenzekayo ngoku ethi iyaxabanisa into yokuba xa umyeni encamathele kowakwakhe ibeke loo nto leyo usapho lwendoda okanye usapho lwenkosikazi endaweni yesibini. Akukho ndawo yokuqala okanye indawo yesibini yentsapho, kuyasetyenziswana nje kwakhiwe ikhaya.

Nomgqabhuzo, khawusondele apha mntanam khe ndikufundise namhlanje ukwenza idombolo. Idombolo ke yayidla ngokwenziwa ngumama, ndayibona isenziwa nguye. Sapha pha iflawa pha mntanam, undiphathele namanzi, undiphathele netyiwa, undinike neoyile. Ndiyazidibanisa ke ndizidibanise, intlama yam iphume. Ndiyilinde intlama yam inyuke. Xa intlama yam inyukile phaa mntanam, ndiza kwenza ke ngoku isishebo. Isishebo esi sizawuba nenyama yomzimba. Xa ingathi ngoku inyama yomzimba ifuna ukuthamba negreyivi yam seyibuphuma, thatha le ntlama yakho pha uyifake apha egreyivini, emhluzini. Xa isithi ke futhu intlama yakho ibe ngathi ke ngoku zibhola zesonka uyikhuphe.

Ukulungiselela umcimbi wokubulela ekhayeni kunye nosapho, amalungiselelo ke endiwathathayo wokuqala ngala, inani labantu abaza kuzimasa lo mcimbi bangaphi? Loo nto leyo indinikeza, indinika umlinganisela wokuba kufuneka ndithenge kangakanani na ukutya nezinto eziselwayo. Ndikhuphe ke ngoku emveni koko isimemo after emveni koba ndiqinisekile ukuba bangaphi na abantu abazayo. Ndikhuphe isimemo, isimemo eso esiza kundinikeza umlinganisela wabantu abaqinisekeliyo ukuba bayeza. Emva koko igrosari nokutya okuza kuthengwa kufuneke kulingene nabantu abaza kuza.

Kowu bahlobo bam, kuninzi ke ukutya endikuthandayo kwalapha ke eMzantsi Afrika, kwaye ke esibiza ngokuba kukutya kwesiXhosa. Okokuqala, umngqusho oneembotyi. Owu awumnandi, untubululu, kwaye inyama yangaphakathi yegusha, amathumbu nopens, yonke nje laa nyama yangaphakathi imnandi kakhulu. Siyayiqwela ke thina ke, sitye namanqina la egusha emveni kokuba intloko yayo nayo siyinqunqele egoqweni. Intloko yegusha imandi kunye nolwimi lwayo, indikhumbuza ke ukuba ndimgumXhosa.

Indlela yokunxiba ke yokuveza iingalo namabele ayiseyiyo ngoku kuba kaloku amaxesha atshintsha, amaxesha angoku awafani namaxesha akudala. Ngoba kaloku kudala ootatomkhulu bayasibalisela ukuba intlonipho nokuhlonipha umzimba womnye umntu yayiyinto eyayinkulu kakhulu. Ngoku indlela ekunxitywa ngayo uyayibona nje, icace gca okomva webhokhwe ukuba seyingenelelwe kakhulu yindlela esithi abantu sinxibe ngayo kule micimbi. Kuvezwa iingalo, kuvezwa namabele. Le ndlela yokunxiba ichasene nendlela esiyiyo singamaXhosa nendlela esihloniphana ngayo.